Tsela ya ho boloka data ke ho fokotsa ho bula di-app-e tse ngata ngata founung ya ka. Ke bula app-e ha ke e sebedisa ka nako eo, ha ke sa e sebedise ke ya e tima. Data ya ka e bang e ba data e e ntumellang hore ke kgone ho kena Google kapo Chrome. E nngwe e be data ya di-social media. Ha ke rekile data tseo di le pedi, ke ya kgona ho e boloka kgwedi kaofela. Le hore ke be le nako e itseng ya founu e itseng, ke be ke se founung. Hore ke kgone ho fokotsa hore e ska fela ka pele.

Ke qeta ho reka data enana metsotso e fetang, ha e fete leshome. Jwale, ha ke re ke leka ho e kenya founung ya ka, e re data e se e sebedisitswe. E be ke hobaneng le sebetsa batho ka tsela e mpe tje. E bile ke mona nako ya teng e ya , e ngotswe hore ha se data e ntshitsweng letsatsing lena la kajeno. Ke kopa data e ke e kopileng, e bile le le compensate hore ke tle ke kgone ho kgotsofala, hobane hoja ka e sheba ke se ke le ntlong, ke ne ke tlo nka tjhelete e kae ya hore ke tlameha ho kgutla, naha e, e le mpe hakale?

Baetapele ba batjha ba kgethilweng, tlamehile ka hare ho di-community tsa rona, re ngole mangolo ao a yang ho ba baholo ho ba tsebisa ka tsena tse seng di etsahetse. Re re kope le hore re ba fa nako e itseng hore ba be ba arabile ditlhoko tsa batho. Hobane kannete, kannete Wi-Fi e ya hlokahala, e bile e thusa setjhaba, moo dipolekeng tseo tse kgethilweng. Hobane ho wa tsebahala hore batho ba teng, ke ba ntse ba hula ka thata, ba hloka thuso haholo.

Dumela mme, ke qeta ho kenya data ya mashome a mararo hora e fetileng, dinomorong tsona tsena, tse ke letsang ka tsona. Empa e se e fedile, ha ke utlwisisi kannete hore hobaneng data ena e ka fela ka pelepele tje. Hona ha o se na le ntho tse kalo tse ke di entseng, ke shebile Whatsapp fela mona. Ke araba melaetsa e meraro, empa ke utlwa ke phoqehile haholo hore e be data ya ka, e se e fedile. Network ena ya lona e re sebetsa hampe hobane re a e rata, re dula re reka di-data le di-airtime tsa rona.